Ukudlala imidlalo kuluncedo kakhulu kuba utsho ube sempilweni. Nxa ungumntu odlala imidlalo uye ukwazi ukwehlisa ubunzima bomzimba kuba kaloku xa udlala imidlalo uyazilolonga maxesha onke. Ke loo nto leyo iye incede umntu akwazi ukuba abe semzibeni ofanelekileyo kwaye nxa ungumntu odlala imidlalo uye ukwazi noko ukhuphephana nezinye izigulo.

Oyena mdlali ndandimthanda kakhulu kwiqakamba yayinguMakhaya Ntini kuba lo mfo wayeyinceda itimu ibuye neembasa ngeembasa ezinintsi kulo mdlalo wekhrikethi. UMakhaya Ntini ke usuka kwezi lali ndandizalelwe kuzo nam yenye yezinto ke ezo ezindenza ndimthande kuba nalapha kule ndawo asuka kuyo umdlalo weqakamba uyawunyusela uwuvusa phambili kwaye neetonamenti ziba khona ezenziwe nguye ngokuzama ufaka nabanye abantwana kulo mdlalo.

Ibhasketbholi, ivolibholi, i-swimming netenesi zezona ke ezo zingekhoyo tu ezilalini, kubalulekile ke abantwana bafundiswe ukuqubha netenesi leyo ibalulekile kuba kaloku ingadala amathuba kubantwana abangaphiwanga kakhulu iincwadi. Zininzi ke nezinye ezifana.

Ndingabuza ukuba baza kulenza nini belenzela phi belenza ngabani ixesha kuba ezo nto zibalulekile kwaye iyintoni abazawuyenza ukutsala umdla kulutsha. Kuba kaloku ulutsha lolo luthe phithi butywala nazo ziyobisi, ibalulekile ke into ukuwenza lo mba okanye kanye eli phulo labo likwazi ukuba nomtsalane apha kulutsha ukuze lize lizokuva ezi zinto kuzawube zithethwa phaa.